Batho bohle bo e leng bo rapolasi ba lokela ho hira batho ba nang le tsebo ya mesebetsi eo mapolasing. Mme ba batlisise ka bona, batho bao ba batlang ho ba hira. Hore na ke batho ba tswang malapeng a jwang, ba e tshwereng jwang, mme ha se ditsotsi na.

Mme polasing ya ntate, dijalo di senyehile, ka baka la difefo tsane tse fitileng tse ileng tsa ba teng.

Ke di lata mmarakeng, di se di tsubulletswe, le hona nka kgona ho di tsubella ka tlung.

Ee, ke bona dihora tse ngata di hlokahala polasing. Hobane hangata ho ka ba le mosebetsi o mong o hlahang ka potlako mohlomong ka morao ho dihora tsa mosebetsi. Mohlomong bonyane mohlala, kgomo e ka kula kapa phoofolo e nngwe le e nngwe e ka kula. Ho ka etsahala hore mohlomong dimela di be le bothata.

Tjhehe, ha ke na yona thahasello ya mosebetsi o jwalo. Hobane nako eo e o e sentseng, o ntso o emetse ho bitswa, ke nako eo e kabeng o ntso o batla mosebetsi polekeng e nngwe.

Batho ba mahaeng ba lema dimela ho fepa malapa a bona, hangata ba lema jwalo dimela, e ntane ha se di hodile. Ba di kotula mme ba di rekisa. Ba fumana tjhelete kapo ha ba keta ho di kotula, ba di sebedisa ka malapeng.

Ke nahana di-solar farm ke dipolasing mo ho sebediswang ntho eo thweng ke solar. Hore ba fumane motlakase di thusa ka hore solar e ka hodima ntlo. Mme e tjhebelwa ke letsatsi hore ho fungwane motlakase.

Re ka ruta batjha ka ho etsa di-workshop mme ho bitswe ditsebi tsa temo, di tlo fana ka molaetsa kapa tsona dithuto ho batjha bohle.

Ke ka ke ka kgetha ho fumana tjhelete mme ke be ke ilo batla sebakanyana se senyenyane, ke kgone ho lema. Mme ke reke le ntho tse lemang. Kamora moo ha dintho ke se ke entse tjhelete be ke batla sebakanyana se seholo, hore ke ka lema.

Dumelang batho bohle le bitsitswe kopanong mona hore re tlo bua ka ho etsa dirapa di-flat-eng mona. Sena se ka re thusa haholo ho boloka tjhelete ya ho reka meroho. Jwalo ka ha o e lemme, ha o na kgona ha o na ba le bohlokwa ba hore o lo e reka dishopong.

Sena ke bona e le kotsi haholo, hobane ka nako e nngwe motswadi a ka sebetsa mosebetsi ka disebediswa tse kotsi. Ebe ngwana o pela hae.

Sena ke bona e le ntho e ntle haholo hore naha e nkiweng ka ho hahapa e kgutlisetswe ho beng ba yona.

Dihwai tsohle di lokela ho patala lekgetho ka nako mehla le mehla.

Ntate ke bona hole betere o ka batla batho ba o sireletsang polasi kapa hona ho kata polasi. Mme le ha o ka ba le mosebetsinyana, o kgone ho fa batho ba kgone ho sebetsa, ba iketsetse tjhelete ya bona kapo tsona dijo.

Metjha, o ka e latellang ke hore ha o qeta ho kuta dinku, o ba le boya o ye dikhampaning kapa tsona di-firming moo ho sebetswang ka boya. Ebe o re ba rekisetsa boya bo bona, ba tle ba se ba tla etsa diaparo ka boya bo.

Ee, ke nahana ba ne ba tseba hore di-mushroom-u tse jewang, ke tse jwang le tse sa jeweng ke tse jwang.

Ke ka leka hore ke be e mong wa dihwai tse kgolo hore le nna ke kgone ho fumana kgwebonyana e ngata.

Thato ya ka ya dijo tse omisitsweng ke dihwapa ho nkuwa nama ebe e tshela letswai le dinoko kapa tsona di-spice. E be ya omiswa ho fitlhela e omme e be ya jewa.

ka letsoho ebe ho kotulwa mekoti, ho kenywa dipeu, ebe ha katelwa.

Nka batla moo ho rekiswang mafura ka theko e tlase. Mme ke etse hore ha ke isa dintho mmarakeng. Ke di ise ka nako e le nngwe e seng ke di ise e ntse ke kgutla ha ngata.

O ka batla disebedisa dishopong tse bolayang dikokwana, mme o be o peita hohle moo ho nang le dikokwana teng.

Meroho, mekopu, sepinatjhe jwalo jwalo. Banna di ba thusa hore ba etse tjhelete hore ba hlokomele malapa a bona.

Hangata hobane hangata mesebetsi e etsuwang masimong ke mesebetsi oo sebetswang ha boima e batlang motho ya matla.

Batswadi ke le bitsitse mona hore ke tlo le hlalosetsa ka leeto le ke tlo le nka ho ya polasing. Leeto lena le bohlokwa hobane ke tlo ithuta ka hore ho etsuwang polasing. Ho sebetsuwa jwang.

Beke e fetileng ke ne ke kula haholo. Mme ke tshwerwe ke sefuba. Yaba mme o nketsetsa moriana wa sefate sa pepereboom le matekwane ka enwa. Ke ile ka fola hanghang.

Hape o ka kgona ho etswe phofo eo ho etsuwang borotho ka yona kapa, hona ho etsuwe bo dintho tse tshwanang le bo mazimba ka poone.

Ke tlo tlameha hore ke ba batlele transport-o e ba latang mahabo bona, e ba tlisa mosebetsing.